Ho bohlokwa ho utlwisisa hore di-game tsa batho ba baholo hangata, melao le maemo a fapaneng le tsa bana. Di-game tsa batho ba baholo hangata di na le nako e telele ya ho bapala, ho ka ba molemo ho beha melao e hlakileng kapa ho theha mabaka a fapaneng ho re bana ba seke ba bapalla moo. E nngwe ya mefuta ya dikahare tseo bana ba sa e thabeleng ke tsa ho ikwetlisa. Ho bohlokwa ho re bana ba fumane di-game tse loketseng tlhokomelo ya ho ntlafatsa. Bana ba ka qoba ho hlokomelwa ho feta batho ba baholo.

Ka mokgo dintho tsa mona Afrika Borwa di etswang ka teng, le yona e ka nna etsiwa hore e molaong papadi eno dikolong. Yona ke ntho e ntle, e monate le batho ba bangata ebile ba e rata ha koloi e ntse e spin-a moo ba e rata batho. Bohloko ba yona ke ho koloi ena e lo menoha, e betsa batho ka kwa moo ba emeng teng batho ba lo lemala kaofela. E bohloko ha e fihla moo hore batho ba tlabe ba se ba lemetse ke ho spin-a hona ha yona. Yona ke ntho e ntle, batho ba e rata ka bongata. O sa re ho ntso ho uwa tjena kante e se e le molaong dintho tsa mona South Africa o ka se di tsebe. Di ya iketsahala, o bone ntho e se e etsahetse.

Ha le le sehlopha sa bolo ya maoto, ho hlokahala hore le be le uniform e felletseng le di-cox tse felletseng. Ka mohlolomong, ho na le moo le batlang ho ya teng moo le batlang ho iphumana le le teng. Ho tlamehile ho tsebiwe hore moo le yang ho jwang, maemo a teng a mo a lehodimo a jwang, le hore ha le ya moo e be le ho re le a tseba hore ho etsahalang moo. Ke nahana hore coach ya lona ke yona e tlamehileng ho hlophisa dintho kaofela, ho re ho tsamaiwa jwang le ho sheba hore a na batho kaofela ba feletse le diaparo tsa bona di feletse. Batho ba hantle ho ya moo moo le lakatsang hore le ka iphumana le ya teng.

Ka thuso ya titjhere di mistress ke nahana bana bana ba ka thuseha ha e le hore ho na le dipapadi tsena tsa tsa bolo, le tsena tsa tsena tsa nkare ke netball. Ke nahana ha hona le botitjhere moo ke bona ba tla ba fang matla le hore ba be le matla a ho bapala bolo. And-e ke bona hape ba tla ba bulela menyako ya hore ba tswele pele ka yona. Papadi e monate jwang sekolong mane ha hona le di phehisano tsa banana ka moo ke tsa bashemane ka moo. Ho ba monate bana ba bapala bo papadi ya maoto, hobane mona ke bana. Mesuwe le mesuwetsana ke bona ba tlameha ho hlokomela hore bana ba bapala dikolong, ba bapala bolo, hobane ka le leng la matsatsi ke bona ba tlo tswellisang papadi ena ya bolo ya bana.

Nna le metswalle ya ka, ha e le hore re batla ho ba le sehlopha sa papadi ya bolo. Mohlolomong ha rena bona bana ba tla bapalang mohlomong ba teng. Bana bao re nang le bona bao re tlamehile re etse bonnete ba hore batswadi ba bona ba tseba ho re bana ba bona ba ho rona mona, ke rona re kwetlisang bana ho bapala bolo. Motswadi e mong le e mong o tlamehile a tsebe ho re ngwanahae o na le rona, o bapala bolo le rona. Ka hoo, re tlo thola tumellano ya batswadi, re tlo tseba ho rekela bana uniform-o ya ho bapala bolo. Se seng hape se ka re thusang ke hore re batle di-donation hore bana ba tle ba atlehe le uniform ya ho bapala teng.